Nṋe ndi vhona u nga zwi vha zwo fanela uri hu shumiswe tshelede nnzhi kha a vhutambo ha dzitshakha nga nṱhani ha uri hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha vho rambiwa u ḓo na u mvumvusa na zwa u ḽa na dzikheitharini so hu tea u shuma tshelede nnzhi nga uri vha vha vha tshi khou to hayara zwithu zwine vha khou ḓo zwi shumisa nga helo ḓuvha.

Hu na fhethu hafha hune vhathu vha ya vha tshi kuvhangana hone vha tshi tamba mifuvha na iṅwe mitambo ndi pfa u nga arali ha nga tou fhaṱiwa fhethu ha vha hu hulwane hune vhathu vha ḓo to u dzhena zwavhuḓi vha dzula fhethu havhuḓi, zwi nga ita zwa uri hu vhe fhethu havhuḓi na u khipha vhaswa bisi zwi nga fhungudza vhugevhenga.

Tshifhaṱuwo tshi ne nda vhona tsho tea kana tsho fanela ndi tsha hezwi zwa vhuendela mashango musi vhathu vho da hanefha kha ḽa South Africa kana ḽa Afrika Tshipembe hezwi musi mitambo i si kati vha anzela u vha vha kho u nyaga u tshimbila vha kho u nyaga u vhona ḽa Afrika Tshipembe vha kho u ḽi sedzulusa zwino ndi hone hune ha nga ita uri hu vhe tshifhaṱuwo hu ita zwa uri ikonomi yashu i takuwe nga hunzhi.

Zwithu zwo ima ngauralo zwikwama vhatambi vhaswa nga nḓila i vhaisaho vhukuma ngauri musi vha tshi khou vhona vha si khou dzhielwa nṱha kana vha sa khou wana hezwo zwikhala nga nṱhani ha masheleni vha pfa vha tshi nyama vha pfa vha tshi vha na na gonobva la u sa nyaga u zwi ita kha vhutshilo ngauri ahuna hune vha ḓo a dzhielwa hone nṱha kana u sedziwa.

Vha zwi sumbedza nga nḓila i ne vha ri vhathu kha vha vhe na zwine vha amba kha mitambo na u i ta dzi ndowendowe uri vhathu a kha vhaḓe vha dzhene mudavhini nga mahala hu sina mbadelo ngauri vha ya zwiḓivha zwauri vhathu vha a funa heyo mitambo.

Huṅwe zwi vha zwi tshi khou itwa nga nṱhani ha uri vhaṅwe a vha ṱoḓi u ḓi dzhenisa khazwo a vha ṱoḓi u ḓi wana vha kha heyo miṱaṱisano, fhedziha nṋe ndi vhona u nga tswikelelo tshiṅwe tshifhinga a i lingani nga nṱhani ha uri hu a vha na tshiḓivhano. Vha mbo dzi itana nga tshiḓivhano, dzhenisana nga tshiḓivhano.

Zwi na vhungoho vhukuma musi ri tshi khou anḓadza zwithu zwashu kha vhuleludzi ha vhudavhidzani hu na vhaṅwe vhane vha vha vho zwi vhona, vha vha uri vha na ndivho nazwo lune vha a kona u u ni thusa ndi ngo.

Ee nṋe ndi vhona unga zwi nga thusa nga maanḓa zwi nga thusa nga maanḓa ngori zwi a ḓivha nḓila dzo kona u ṱumanya havho vhathu na zwikhala

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri heyi ya mitambo i vhe ya tshipiḓa tsha kharikhulamu ya tshikolo nga nṱhani ha uri zwi fhaṱa vhana. Zwi khwaṱhisa vhana mivhili musi vha tshi khou ita zwezwi zwa mitambo zwikoloni zwa dovha zwa fhaṱa vhukonani na zwiṅwe zwa zwikolo. Vhana kana vhagudi vha vha vha tshi khou ḓivhana nga kha mitambo yeneyi.

Khaedu i ne ya vha hone zwi tshi ḓa kha hezwi zwishumiswa, ndi masheleni, ndi u sa vha na masheleni. U sa vha na masheleni ndi zwone zwine zwa ḓisa khaedu ahm kha zwi shumiswa, uri ri so ngo wana zwishumiswa zwavhuḓi. A tshiṅwe futhi ndi tshanḓanguvhoni, ndi tshanḓanguvhoni.

Mitambo i ne ndi nga ndi nga i dzhenisa kha kha kharikhulamu hedzi dza tshikolo, a kana kha mbekanyamushumo ya zwa tshikolo, ndi mitambo ya bola ya milenzhe na thenisi na netball na khirikhethe mara tshine nṋe ndi nga ṋanga tshone ndi mutambo wa bola ya milenzhe cause hu ya khwaṱhisa muvhili wa muthu, ndi u ita dzi nyonyoloso.

Tshikolo tshashu tshi dzhenelela a lu hulusa kha mitambo ya miṱaṱisano nga nṱhani ha uri i i fhaṱa vhukonani a i dovha ya fhaṱa vhagudi kha vhuḓifhulufheli.

Arali nda nga tamba mutambo muthihi vhutshiloni hanga hoṱhe hu nga vha mutambo wa bola ya milenzhe, ngauri ndi a u funa ndi a takalela u ita zwa uri muvhili u dzule u, wo khwaṱha u wavhu.

Musi vhaeni vha kha ḽashu ḽa Afurika Tshipembe nga tshifhinga tsha mitambo he ra ri nayo ho vha na u gonya nga maanḓa ha ikonomi nga maanḓa ro sedza kha zwa vhuendela mashango. Ndi he vhathu vhe ngo vhathu vha ḓa vha nga vhunzhi, ho vha na ikonomi khulwane nga.

Tshine nda nga thoma u tshi ita ndi u thoma u sedza na ngoho tshiendedzi tshanga tsho lugela naa u dzhena badani, u tshimbila badani. Tshiṅwe tshine nda nga tshi ita ndi u to ita uri u tshiendi tshanga tshi vhe tshi na vhana vhane a vho ngo ima, vho tou dzula vhoṱhe, zwothe zwo fhelela khatsho na nṋe mureili ndi na zwoṱhe zwine zwo fanela uvha mureili.

Nṋe ndi vhona u nga zwi nga livhisa ṱhogomelo nga maanḓa kha u fhaṱa vhukoni, kha u fhaṱa vhukoni u ri ri kone u vha na vhatambi vha matshelo vha vhuḓi vhane ra vha themenndela vhane ro vha vhona vhubvo havho na u ṱaṱisana, u tatisana zwi ita zwauri vhathu vha vhe na vhuḓifhulufheli na u kona u khwinisa kutambele.

Zwo vha zwi na u ntsalisa murahu nga nṱhani ha uri ro vha ri nga si ḓo kona u dzhena roṱhe ri vhavhili mudavhini nga nṱhani ha muṅwe u khou tea u ambara tshiambaro tsha muṅwe. Zwo vha na u thithisa, zwo vha na u ita uri vhukoni vhu so ngo vhonala ngauri tshinwe tshifhinga zwi nga ḓi itea ndi sa dzhene nga nṱhani ha uri tshiambaro tshanga tshi na muṅwe.

U to amba ngoho a thi a thu na luthihi a thi a thu vha na hetsho tshifhinga na luthihi, naho tsho vha tshi tshiṱuku tshingafhani a.

Thuso i ne ra nga i wana ndi musi zwiimiswa zwo imaho na zwa uri, zwi tshi nga ita miṱaṱisano i ne khayo miṱaṱisano hu ḓo vha na u pfufhiwa ahm ya hezwo zwithu zwine ra ḓo vha ri tshi khou zwi ṱoḓa, khamusi hu nga vha zwifhaṱo na zwinwe zwishumiswa.

Ihina nṋe ndi vhona mitambo yeneyo ya inthanethe yo lugela mivhili ya vhathu ngauri hanevha vhane vha vha vha khou ṱuṱuwedza vhathu mitambo yeneyo vha vha vhathu vhane vha vho ri ndi vha ṱuṱuwedzi vha heyo mitambo, ndi vhaḓivhi.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha u funesa ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ndi vhona vhathu vha tshi u takalela vhukuma hone vha tshi kuvhangana nga vhunzhi vha tshi khou tamba hoyo mutambo.

Ihina ndo no ḓiwana ndi tshi khou tamba video game, ndo no ḓiwana ndi zwiṅwe zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, zwi zwi ṱuṱula muhumbulo wa muthu, zwi ṱuṱula muhumbulo wa muthu, zwi ita zwa uri muthu a a vulee kha ṱhalukanyo dzawe.

Tshenzhemo ine nda vha nayo zwi tshi ḓa kha u tamba mitambo kha inthanethe, ndi na tshenzhemo khulwane, ndi na tshenzhemo ya nṱhesa, ndo no ḓiwana ndi khou tamba mitambo minzhi nga maanḓa ya inthanethe. Ndi uri, ndi zwithu zwo no, zwavhuḓi nga maanḓa, ndi zwithu zwo no takadza, zwi no ṱuṱula

Fhethu hune vhathu vha ya ndi hunzhi, vhaṅwe vha ya henea mavhengeleni tserekano u yo u tamba heyi mitambo, vhaṅwe vha ya kha maṅwe a mavhengele hune i hone heyi mitambo.

Nṋe ndi vhona u nga mutambo une wa nga vha wa khwinesa ndi uri Euro Truck ngori nṱhani ha uri u a fha vhathu tshenzhemo tsha nga kureilele, i a fha vhathu tshenzhemo na nga milayo badani, futhi na bola ṱuṱuwedza ṱuṱula mihumbulo ya vhathu na u mvumvusa vhathu.

Musi ndi tshi khou tamba geimi ya inthanethe ndi vha ndi khou shumisa data, nda ndi khou shumisa dzi control dzi control dzine vha dzi vhidza uri joystick.

Nṋe ndi vhona zwi si zwa tou vha zwa ndeme uri muthu a fhedze tshifhinga u komolela sikirini tsha geimi nga nṱhani ha uri tshi ḓo swika hune tsha mu vhaisa tsha vhaisa maṱo awe zwa khakhisa kuvhonele kwa muthu.

Tshifhinga tshe nda tshi humbula tsho takadza musi ndi tshi khou tamba geimi ya inthanethe ndi musi ndo kona u kunda muṅwe muthannga ane hafha hune nda dzula hone u vhudziwa sa ngwṋa ya na ya mutambo wa bola kha zwi tshi ḓa kha inthanethe, mara heḽo ḓuvha nṋe ndo mbo dzi mu kunda nga tshikoro tshithihi kha zwa mbo ḓimpha muṱakalo na dakalo ḽihulu zwa ita zwo ri na nṋe ndi pfhe ndi ngweṋa.

Mitambo ine vhana vha vhuponi hashu ine vha i tamba, ndi mitambo yenei ya bola ya matshakasi, ndi mitambo i no nga miravharavha, ndi mitambo yo no nga makoṱi, dzi thenisi na zwidade na dzi nyimbo dzine vha dzi imba ndi zwidade, heyi iwe maṱhora fhefhe, wo bva wo ḽa ni fhe, wo ḽa tshiguthela.

Mitambo ye nda i tamba musi ndi tshi khou aluwa yo vha hu bola ya milenzhe, ho vha hu makoṱikoṱi, ho vha hu mathaila u gidimisa mathaila.

Mitambo ine nda vhona u nga i nga fhiriselwa kha murafho miṱuku na tshifhinga tshiḓaho ndi yeneyo mitambo ya ya bola, ndi yeneyo mitambo ya Euro Trucking ndi yeneyo mitambo ya u fhaṱa.

Muṅwe wa mutambo wa vhuṱhongwa ndi mutambo wa pheziya une u ya thusa kha vhananyana vhaṱuku uri vha vhe vha tshi khou kona u ḓivha mbalo na u ṱanganyisa.

Musi ri tshi khou ḓilugisela u tamba mutongwa ndi uri ri tea u vha hu na milindi ine ra ḓo vha ri khou panga hone matombo ashu, zwi amba zwo ri vhane vha khou tamba vha fanela u vha ḓilugisela matombo o yaho nga tshivhalo.

Milayo ine ya tea u tevhedzwa musi vha tshi khou tamba ndode ndi ya uri musi a tshi, heḽi tombo ḽine vha vha khou ḽi posa nṱha a ḽi ngo tea u wela fhasi na uri matombo ane a vha nga ngomu tshidangani a tea u bviselwa nnḓa a tshi vhuedzedziwa hu tshi sala ḽithihi nnḓa.

Tshiṱori tshe nda vha nda talutshedziwa musi ndi tshikoloni, ndi tshiṱori tsha Sankambe na Muzhou, tshiṱori tsha Sankambe na Muzhou nga u thanya ha Sankambe na nga vhutsila ha Muzhou.

Hei iwe maṱhora fhefhe, wo bva wo ḽa ni fhefhe, wo ḽa tshikhuthela fhefhe, wa sevha nga mini, nda sevha nga ṋama fhefhe, nga ṋama ya mini, ṋama tshikhuthela fhefhe, seli a hu welwi, hu na ngweṋa mbili, dze kapa seli, ndi lone luimbo lune nda kha ḓi lu humbula.

Lungano lune nda vha nda tshi aluwa ndi tshi ḓi lu ḓivha ndi lungana lwa tshibode, salungano salungano salungano ho vha hu na ḽiṅwe ḓuvha, salungano he tshibode tsha ngo ralo ngo ralo.

Ee nṋe na nṋe ndi muṅwe a vhathu vhane kha heyi game ya sekudu ndi wana vhukonḓi khayo ndi pfha i tshi i tshi i tshi itshi nkundela i tshi mmbalela, fhedziha uri ri kone u tamba zwavhuḓi heyi geimi ndi nga murahu ha musi ri tshi pfesesa mbalo ndi nga murahu ha musi ri tshi pfesesa mbalo heyi geimi i ri ṱuṱula mihumbula zwi tshi ḓa kha dzi mbalo.

Ee yone i tea u tambiwa na nga muthu muthihi wa i tamba na vho no fhirisa muthihi vhavhili u gonya vha ya dzi tamba, vhuṱhongwa hayo ndi u pfesesa mbalo na kuvhekaneyele kwa zwithu.

Tshenzhemo ine nda vha nayo kha khadi ndi yo uri i kokodza misipha ya milenzhe, hone yone tshenzhemo ine nda vha nayo ndi ya uri a i a i to dina i na vhukonḓi khayo, i dovha ya futhi ya ri vhuyedza kha u kwasha mapfhura muvhilini.

Mitambo ya sialala ine ya gudiswa ubva kha vhahulwane na vhaṱuku ndi mitambo i nonga malende, zwigombela. Nṋe ndo gudiswa malende u tshina malende.

Zwine nda zwi ḓivha nga muravharavha ndi zwa uri hu tambiwa nga vhathu vhavhili u gonya, hu vha ho ṱoḓiwa ho ugwiwa zwidindi zwa twalafu hu na matombo hanefho nga ngomu kha zwidindi, u vha u tshi khou ita u swika hune dindini ha vha hu si tshena matombo ha vha uri oṱhe a kha tombo a kha dindi ḽithihi.

Nṋe ndi vhona unga zwi vha zwi khou itiswa ngauri mishumoni minzhi kanzhi vha vha vha khou nyaga u vhona zwine muthu a zwi takalela, zwine a zwi a zwi funi, fhaṱa mutakalo na zwa u ḓisa dakalo kha muthu.

Mutambo une nda u takalela musi ndi na khonani yanga ndi mutambo wa TV game musi ri khou tamba bola ya milenzhe ya kha game.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa EURO truck ndi wone une nda dzulela u ṱamba tshifhinga tshoṱhe nga vhege ndi nga u tamba lwono swika luṋa.

Mutambo une nda takalela no u to dzhena khawo nga tshifhinga tshanga tsho awela ndi mutambo wa game ya ṋowa kha founu.

Nṋe ndi vhona zwithu zwavhuḓi nga mannḓa musi hu tshi khou mitambo ha vhudavhidzani zwi ita zwori vhathu vha thungo dzoṱhe vha kono u ḓivha, vha kono u u tamba, zwi tshi khou ya nga uri oyo muthu a tshi wo u vhambedza wo mu ḓisela zwifhio.

Arali nda nga ṋewa tshikhala tshau anḓadza mutambo une nda u funa u nga vha mutambo wa bola ya milenzhe. Ndi nga u anḓadza nga kha vhuleludzi ha vhudavhidzani zwo no nga Facebook.

A thi athu vhuya nda dzi wana ndi tshi khou ṱalela mutambo wa dzibere athi u pfhesesi, a thi a thu ḓi wana ndi tshi khou ṱalela.

Ee nṋe ndi vhona zwi tshi thusa nga mannḓa zwa mitambo kha u fhaṱa ikonomi yashu South Afrika Tshipembe. Musi zwezwi hu na mitambo hu ḓa vhathu vho no bva thungo dzoṱhe vha tshi khou ḓa nga ngeno kha ḽashu u ṱalela mitambo ne zwi ita uri hu vhe na u dzhenisa ha masheleni.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou guda dzinwe nyambo na maitele a sialala ndi zwithu zwi konḓaho vhukuma nga nṱhani ha uri u vha u so ngo aluwa nga khazwo.

Ee nṋe ndi vhona mutambo wa bere u tshi nyanyula nga mannḓa, nga nṱhani ha uri vhathu vha vho nga khaho ndi hune vha shela hone masheleni vha hu vha hu na mbuyelo.

Vhukoni he nda vhu fhaṱa nga nṱhani ha mitambo ndi vhukoni ha u kona u amba, ndi vhukoni ha u kona u tandulula dzi thaidzo, ndi vhukoni ha u kona u humbulela phanḓa.

Mutambo u ne wa ṱanganya vhathu vha Afrika Tshipembe ndi mutambo wa bola ya milenzhe, kanzhi bola ya milenzhe i tshi tamba hu ṱangana dzi tshaka nnzhi dzi tshi tikedza bola iyo.

Nṋe ndi vhona uri nga murahu ha tournament, hu a kona u si hu wa kona u sika mushumo kana mishumo ya vhathu vhane vha ḓo vha tshi khou kulumaga na vhathu vhane vha vha tshi khou hwalela zwithu.

Athi athu ḓi wana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby mara ndi soko pfhesesa uri zwi ngavha zwithu zwivhavhaho arili hutshi kho khethululiwa lukanda nga muvhala wa lukanda, nga nṱhani ha uri vhathu vhanzhi vha na muhumbulo wa uri rugby ndi ya vhathu vhatshena.

Ee, nṋe ndi vhona hu tshi vha na tshumisano ya vhuḓi vhukati ha muvhuso na vhadzulapo vha tshi kho ṱoḓa uri u vhonale u khwiṋe.